Ditlamelwana tsa pholo tse di tlamelang bagodi mo tikologong ya bona ke fa ba tlisetsiwa melemo ya bone kwa mantlong le go newa dijo tse di na leng dikotla tse di ba siametseng le go ba isa kwa go ikatisetsiwang teng.

Go botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa ka gonne ke bone ba ba itseng, ke bone ba tlhaloganyang ba ka kgona ka go lokologa go tlhokomelwa ke bone go gaisa fa ba isitswe bo dintlong tse di tlhokomelang bagodi.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke fa bašwa ba gompieno ba sa kgone go tlhokomela bagodi, ba sa kgone go ba tlhapisa, ba sa kgone go ba jesa, ba sa kgone le go ka ba thusa go survive-a.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona jang malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe ya rona e ka se tshwane ya go farologana ka gonne go na le ba ba sa kgoneng go ka tlhokomela batsofe, ba bona go le botoka go ba isa kwa dintlong tsa bagodi.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlhokomeleng batsofe ka gonne go na le malapa a ka tlhokomelang batsofe, ba bangwe ba ka se kgone.

Mo tikologong ya gago ke ditirelo dife tse di tlamelang bagodi? Mo tikologong ya rona ditirelo tse di tlamelang bagodi ke go thusa bagodi ka go kry-a melemo ya bone go tswa kwa tleliniking, ke go tlisetsa bagodi maungo le dijo tse di nang le dikotla.

Go na le mafelo a a tlhokomelang bagodi e leng jaaka magae a go tlhokomela bagodi ke ka nna kwa sepetlele ba thusa bagodi ka go ba tlhapisiwa go ba jesa le go ba fa melemo ebile go na le tse di duelwang kgwedi le kgwedi go ba tlhokomela.

Thulaganyo ya puso ya gore tlhokomela batsofe ke dikakanyo e e siameng ka gonne go batho ba le bantsi ba ba sa kgoneng go patela gore bagodi ba tlhokomele mme e ka tokafatsa matshelo a batho ba le bantsi.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e siame tota ka gonne ba kgona go ithekela dijo ba kgona go reka melemo go tswa kwa bookelong jwa poraefete, ba kgona go reka motlakase e ba thusa thata mo dilong di le dintsi

Kopo ya go bona pension ya puso o ka e bona kwa dikantorong tsa SASSA mme e ka bukanaboitshupo jwa gago le go bontsha gore ga o na letseno.

Phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e ama jang morwalo wa madi mo ba lapeng la botlhokomedi? E ba thusa thata ka gonne ba kgona go reka dijo, ba kgona go reka melemo, ba kgona go reka motlakase le tse dingwe tse dintsi.

Motho ga a simolola go amogela pension-e o a bo a na le dingwaga di le sixty ka ntlha ya gore ga sa tlhole a kgona go dira kwa tirong mme go botoka gore ba neiwe madi ao gore ba kgona go tshela.

Batsofe ba ba nnang kgakala le dipetlele re ka ba thusa ka go ba tlisetsa melemo ya bone kwa mantlong a bone kgotsa ra ba direla bese e ka ba tsayang kwa magaeng ya ba isa kwa dipetleleng mme ya ba busetsa gape kwa gae.

Batho ba ba tsofetseng ga ba kgone go ya kwa dipetleleng ka ntlha ya gore ga ba sa kgona go tsamaya lobaka lo lo telele, ga ba kgone go ema nako e le tšhelete kwa dipetlele gape bakgoni go ema nako e telele kwa ntle kwa go tswa kwa ntlong ba sa ja.

Sekgala sa go ya kwa bookelong kgotsa kwa tleliniking ga se se se leele jalo o ka ya ka maoto kgotsa wa ya ka ka sejanaga ditirelo tsa bona ga di ka bonako o ema mo moleng go fitlhelela o kry-a thuso.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhe kwa mekhukhung ka gonne go batho ba bantsi ba ba sa kgoneng go tsamaya sekgala se se leele go ya kwa ditleliniking go a go tsaya melemo ya bone gape go botlhokwa thata ka gonne go na le bagodi, masea le ba ba sa itekanelang go ka ya kwa tleliniking.

Malwetse a o ka bonang kalafi ya teng kwa tleliniking ke sukiri, go hemela kwa godimo, high blood-e, khupelo tlase, fa o tshwerwe ke mala le fa o sa ikutlwe sentle.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo gape di kgakala le metse, o tshwanetse go pagama sejanaga go fitlha kwa teng gape fa tleliniki e le kgakala baagi ba amega ka tsela e e makatsang, o fitlhele e le gore baagi ga ba itekanela go ya kwa tleliniking, ba feleletse ba lwala, ba feleletse ba tlhokafala teng kwa magaeng ka ntlha ya go tlhoka sepalangwa sa go ya tleliniking.

Go le gantsi balwetse ba ya kwa tleliniking e fela ba fitlhele go sena melemo kwa tleliniking, ba boele gae ba tshwanela ke go ya kwa tleliniking ya poraefete go a go batla melemo mme ba duela madi ga ba fetsa.

Balwetse ba le bantsi ba tshaba go ya kwa tleliniking ka ntlha ya gore ba ema lobaka le le telele pele ga ba ka bona thuso, melemo o fitlhela e seyo, badiri ba kwa bookelong kgotsa kwa tleliniking ba le bogale.